Jwale bohlokwa ba hore ho kenyetswe marangrang kapa mohlomong ke ka re Wi-Fi ka jareteng. Ke hore ho tlo save tjhelete hape ho tlo save le data. Haeba o dutse hae o sebeletse hae. O tlo hloka data mehlaenana ho romela di-email, ho bua le batho. Le haeba o sebetsa ka telephone o tlo tlameha hore o sebetse ka data. E le hore o kgone ho bua le batho o etse bo di-conference call, o etse di-room, o etse ntho e nngwe le e nngwe o tla be o etsa mosebetsing wa hao. Jwale ke ha bohlokwa hore ba kenye Wi-Fi moo o dulang teng ebe ba e patala. E be o kgona ho sebetsa o sa sitise motho kapa o sa na o se na tse ding tsa ditjeho tse ka thoko tse tlo hlahang.